Sehwai se setjha se tlameha ho ela hloko hore diphoofolo tse a batlang hore a tlo sebetsa ka tsona e be dife, a etse diphuputso mabapi le tsona, le hore di dula sebakeng se jwang, se ja dijo tse jwang? Mme hape ntho e bohlokwahlokwa, e re kekeng ra etsa letho ka ntle ho yona, ke hore o tlo tlameha a be le tjhelete ya ho qala mofuta oo wa kgwebo oo. Jwale di bohlokwa haholo dintlha tsena, ya pele ke hore a be le tjhelete e tla qala kgwebo ya hae, ena ya ya diphoofolo, ya bobedi ke hore a tsebe haholo ka tsona, a etse dipatlisiso a tseba haholo ka tsona. Ya boraro ke sebaka, moo di tla dula teng, hammoho le dijo tseo tseo diphoofolo di dijang.

Mosebetsi kapa mohiri ofe kapa ofe, o tlameha ho latela metjha e loketseng ho netefatsa hore batho bao a ba hirileng ba fumana mokgolo o ba tshwanetseng ho ya ka melao ya rona ya basebetsi. Jwale ha ho na tsela e nngwe eo re ka e potapotang ka teng. Ke taba ya hore motho mohiri e be yena a etsang ntho e lokileng ya hore a fumane hore hantle hantle motho a mo hirileng, bakeng sa hore a mo etsetse mosebetsi o ka boqhetseke, o tlameha hore a mo nehe mokgolo o mo tshwanetseng, e leng oo wa twenty-seven rand fifty-eight cents bonyane ka hora. Jwale sena re se lebisa ho bahiri, bahiri ba etse ho nepahetseng, hore basebeletsi ba kgotsofale mme mosebetsi o tswele pele.

Lefapha thupellong ena ya bona, mabapi le hore ho bohlokwa hore re tsebe ka polane ya kgwebo ya ya ho ba sehwai. Ba ile ba hatella dintho tse mmalwa, ya hore ya pele ke hore tlamehile o tsebe sebaka seo o tlo sebetsang ho sona. Ya bobedi tlamehile o tsebe, tjhelete o tlo e hloka bakeng sa ho qala kgwebo ena. Ya boraro ke thuso efe o tlo e hloka, o tlo hira batho ba bang, ba ba kae ka mantswe a mang? Le hore o tlo ba patala bokae? Dintlha tseo tse jwalo, le ho etsa diphuputso mabapi le mofuta ona wa kgwebo o batlang ho o qala? Jwale polane ena ya kgwebo, e bohlokwa haholo hobane e ya ya thusa hore o nahane ka dintlha kaofela tse tlo o thusa hore o etse kgwebo ya hao ena ya ho ba sehwai, e atlehe.

Mekgwa ya ho boloka dipeo di le hantle, le hore di ske tsa senyeha bakeng sa nako e telele. O tlameha o di behe sebakeng se phodileng, moo o tla di kwallang teng sebakeng se phodileng. Hape o ka di kenya ka sehatsetsing, kapa wa di kenya ka hara setshelwa se sa keneng moya. Hape o ka di kenya ka hara setshelwa sa kgalase, kapa ka tsona dipolastiking, ho etsa bonnete ba hore ha di senyehe, le hore o tla dula o di sebedisa bakeng sa nako e telele, ntle le ho senyeha.

Ka morao ho ntlo ka mane, ke tlo etsa serapa. Mme ke tla qala ka ho sheba mobu hore mobu kannete-nnete o loketse hore nka jala mona, mme ke qale hee ke kenye dipeo tsa ka, ke kwale. Mme ke tlo tlameha ke dule ke se hlokomela ka hore ke ke nwesetse. Hape ntho ke tlo tlameha ke etse ke hore, mofuta ona wa dirapa, ntho tse ke tlo di jala, e tlo ba meroho hobane meroho e bohlokwa haholo bakeng sa mmele ya rona. Re tlameha re dula re matlafetse ka nako tsohle, jwale ke tsona dimela jwale ka meroho jwalo ka spinach, khabetjhe, jwalo jwalo.

Ke ile ka mela ke ya, ke ya lema meroho jareteng, mme tsela ena ke bona e le tsela e ntle haholo hobane ntlheng ya hore, hobane ha re lekane jwalo ka molapa. Jwale ho thola hore ba bang ha ba kgone hore ba be le tjhelete ya hore ba nne ba ye lebenkeleng ba lo reka moroho ena. Jwale ha o na le mobu, o na le sebaka jareteng ya hao hore o leme, ke nahana ke mpho e ntle haholo, ke ntho e ntle haholo. Le ka e kgothaletsang batho ba bang ho e etsa hobane meroho ena le yona e ntse e metle bakeng sa mmele ya rona. Mme o keke wa sokola le hore sejelello, ntho ka jelellang ka yona, mme le ha o sena tjhelete o ka ikela mo serapeng sa hao, wa lo nka moroho wa hao wa pheha, wena le ba lelapa la hao. Jwale ke nahana se na se molemo haholo.

Nnete dikokwanahloko tse fetotsweng ka di tsa lefutso, tsena tse sebediswang merohong e re, re e jang. Ke bona e le di le molemo haholo, hobane ka ntle ho tsona re keke ra thola meroho eo e maemong a loketseng mmele ya rona. Meroho e re loketseng rona jwale ka batho. Jwale ke nahana ke yona e thusang meroho enana hore e fihle neng, e fihlele mmeleng ya rona. E re nehe di nontshwa tse re hlokang kaofela. Jwale ke nahana sena se molemo haholo.

Puseletso ya lefatshe sena se bohlokwa haholo hobane ho na le batho ba sebeditsang matla a bona hampe. Jwale, ha ba etsa sena ha ho etsuwa puseletso ena ya lefatshe. Ke nahana hore sena se bohlokwa haholo mme se lokile ho ba ho na le batho ba ne ho nkuwa mafatshe a bona ka mahahapa, ka tsela ya hore bona ha a ba tshwanele. Empa ha ba se ba fumana mafatshe a bona, ke nahana ke ntho e lokileng haholo. Nka e kgothalletsa haholo, mme ke ke ke ke ke nahana hore e ka etsa phapang bakeng sa batho ba ba ba bangata. Hobane nakong ya rona e fitileng ya kgethollo, batho ba bangata ba batsho ho ike hwa nkuwa, mafatshe a bona, ka tsela e sa lokang. Jwale ha ba a kgutlisetswa, ke opela sena diatla.

Ho ya ka nna, ke nahana batjha ha ba na thahasello tsa temo hobane ha ba na tlhahiso leseding e lekaneng. Ke nahana hape re ile ra hola re kelello ya hore tsa temo le tsa eng ke tsa batho ba basweu, mme rona ha ha re tsebe le hore re qale jwang kapa re etse jwang? Jwale ne e le nthwe re sa e nkelweng hloohong haholo. Batjha, ha se ntho e ba e nkellang hloohong haholo eo. So ke nahana ha ba ka ba le lesedi le lekaneng le hore ke menyetla e feng eo e ba emetseng ha ba ka kena ho tsa temo. Ke nahana ba kae thahasella haholo, haholoholo nakong enana ya hore, ho thata ha kanakana ho fumana mosebets. Haholoholo ho bona batjha, ke nahana hore e ka ba sebeletsa haholo. So ke nahana ke lona lebaka le etsang hore ba ska ba le thahasello ho, ho tsa temo.

Lehlabula ho wa tjhesa, ho tjhesa haholo. Mme ke nnete di, meroho dimela tsa rona tsa meroho, di ka di ka ameha ha bohloko. Jwale ke nahana hore ho bohlokwa hore bo bo rapolasi kapa ba keneng ho tsa temo, ba qetang ho kena ba tsebe hore tse latelang di bohlokwa haholo. Ya pele, ke yona letsatsi hobane meroho e mengata e hloka dihora tse ka bang tse tsheletseng ho isa ho robedi ka letsatsi, tsa tjhabelo ya letsatsi. Mme tlamehile o etse bonnete ba hore mobu wa hao o lokile, mme le manontsha dinontsha, dinontsha di teng le tsona tse loketseng. O etse bonnete ba hore mobu oo, o tlo o jalang kapa o jetseng ho ona hore o loketse mofuta ona wa, wa dimela.

Rapolasi re na le hore re be le bothata re tlameha hore re kotule poone, mme tse ding tsa di phephetso ke hlwahile tse pedi, e leng hore ke komello, o fumana le hore dikowanahloko, mme le ho fetofetoha ha boemo ba lehodimo. Jwale ke nahana hore tlamehile re hatelle dintho tsena tse mmalwa hore, re tlo tlameha re etse bonnete ba hore, mobu oo ro sebedisang bakeng sa poone, ke o loketseng le hore re etse bonnete ba hore re ela hloko ka nako tsohle hore ra nosetsa. Re dula re nosetsa ka ka nako e e tlwaelehileng, le nako e loketseng hore re nosetse. Re dule re di hlokometse ka nako tsohle, mme boemo ba lehodimo ha o, ha o letho le re ka le etsang mabapi le seo. Empa re tlo tlameha re etse le di patlisiso, hore na re ka hlokomela dimela tsa rona jwang, nakong ena e thata?